Ndicinga ukuba idlala indima enkulu ekubeni iintsapho zibe kwindawo enye kwaye zidlale lo mdlalo. Iyakwazi ukuba ilikhuluphalise uthando phakathi efemelini kwaye bavane ngokokupheleleyo nangokwazana ngcono ngenxa yezi board games.

Ukungaphumeleli ube ungumntu omncinci ngokweminyaka kuyakwazi ukukomeleza wazi uba ngelixa elizayo kufuneke ndinyuse amakawusi wam, kufuneke ndenze ngcono, kufuneke ndigijime ngakumbi, kufuneke ndifunde ngakumbi. So, iyakwazi ukuncedisa kakhulu laa nto ukuba uhleli wazi ukuba likhona ilixa elizayo kwaye uzoyenza kakhulu kungcono kunakuqala.

USphiwo Tshabalala kwaye noSiya Kolisi ndicinga uba yimizekelo emihle kakhulu kumakhwenkwe aseMzantsi Afrika kuba bakwazile ukuphumelela ngokwezebhola kwaye badume ngokwezebhola. Bakwazile uphumelela baba nemizi baba namakhaya, baba ngabantu emhlabeni ngenxa yokuba bedlala ibhola. Ndicinga ukuba ngumzekelo omhle kakhulu kumakhwenkwe aseSouth Africa lowo, azi ukuba uyakwazi ukuphumelela ngale nto oyithandayo uyakwazi ukuphumelela ngale nto uyiphiweyo isisiphiwo sakho.

Ndicinga imidlalo le yeevidiyo abantu nabantu abadala abathanda ukuyidlala iyanceda ukuba ingqondo iyivule kwaye iyanceda uba ungasoloko ucinga iingxaki. Iyakwazi ukuba ike ikususe ingqondo yakho ekubeni icinge ngento ezilapha iyiphangalalise ingqondo, iyancedisa kakhulu.

Kaloku, ntombi yam, wena unesiphiwo esihle kwaye abantu abanintsi abangamantombazana abanjengawe abangasiphiwanga. Loo nto ke ikwenza uba ube ligqiyazana kum, ube yintyatyambo kum kuba le nto oyiphiweyo, esi sipho osiphiweyo akuso sipho esiphiwa nangubani na. Loo nto ke mayingakwenzi ukuba bathi uma bekuntlonta uzive ngenye indlela, uzive uphantsi uzive ungeyonto. Zazi uba wena ukhethekile wena kwaye uzawuphumelela ngesiphiwo sakho.

Ndicinga uba fanuba i-rugby yalapha eMzantsi Afrika ineendebe ezinkulu, iphumelele kakhulu iimbasa ezinintsi ukudlula ezinye ii-rugby kwaye neOrlando Piates ndicinga fanuba ineembasa zegolide ezinintsi.

Ukudlala intenetya kunemiphumo emihle kumntana kuba kaloku ukwazi ukugxila phaa emdlalweni webhola angagxili kakhulu kwifowuni, angagxili kakhulu kwi-TV. Indinceda kakhulu into yoba aphume akwazi ukudlala kwaye akwazi uba ashukumise namajoni omzimba wakhe. Iyamenza noba esikolweni abekrelekrele.

Ndingathanda ukuba ibe khona i-swimming ngabelamakhumsha kodwa ke ukuba isikolo sam sisemaphandleni ayikho. I-swimming iyanceda kakhulu kubantwana kuba bayakwazi ukuba noba kukhona izikhukhula, kukhona amagagasi amakhulu okanye beselwandle bakwazi ukuba bazikhusele ngokuba bekwazi ukuqubha. Ndicinga uba fanuba yinto ebinganceda kakhulu kubantwana basemaphandleni